KZN ha o e bapisa le dibaka tse ding, o fumana hore seaparo sa letlalo se etsuwa haholo profinsing eo. Ka baka leo, ho na le tlhodisano bakeng sa hore batho ba rekisa. Mme theko e tlamehile hore e be tlase ha o bapisa le dibaka tse ding. Mokgwa o mong ke hore batho ba sebetsang ka moo ho bonahala ho sa latelwe ditefello tse loketseng for basebetsi. Ke ka hoo ho hlahisa seaparo seo ho sa jeng tjhelete e ngata dibakeng tseo tsa di .

Ka ha jwale se ke na le mahe a mangata polasing ena ya ka. Eo ke neng ke sa nahane hore dikgoho tsa ka di tlo abela. Ke nahana ho nyehlisa ditheko tsa mahe tse ke tlo rekisetsang setjhaba. Ke nahana le ho fana ka ditheolelo ho batho ba mabenkele. Ba tla tlang ba nka ka bongata mabenkele a maholo. Mme ke buisane le mmuso hape ho thusa ho isa mahe dibakeng tsa dikolo, dibakeng tsa di-clinic, dibakeng tsa dipetlele. Ka tsela eo ke tla kgona ho rekisa mahe ana. Ke ske ka boloka ho nna mo a tlatlang a senyeha teng.

Ho hlahloba mobu kgafetsa ho fana ka monyetla wa hore dihwai di elellwe e bang mobu wa bona o so hloka di-mineral-e tsa bohlokwa bakeng sa hore dijalo di hole ka tsela e nepahetseng. Sena se beha dihwai monyetleng o motle wa hore di kgone ho kenya manyolo a tla fanang ka di-mineral-e tse hlokwang ke dimela, le ho qobella hore kgwebo ya bona e tswelle ka tsela e nepahetseng.

Le botsamaisi ba sekolo, ra kopana, ra buisana mme ra dumellana ho kgetha ya polasing e haufinyana. Re ilo kopa ho beng ba polasi le basebetsi ba polasi ho re kopa ka le leng la matsatsi ke re tlise baithuti ba rona. Ke batlo etela moo, ba fumane boeletsi mme ba bone le ka ho leka tsela eo polasi e tsamaiswang ka yona. Ka tsela eo ba tle ba fumana thuto eo ba neng ba keke ba e fumana ka phaposing ya borutelo. Ba nke letsatsi lohle. Ba sebetsa ha mmoho le basebetsi mmoho polasing.

Ho buisana le batho ka ho hlajwa ha diphoofolo. Ra qala pele ka botsa hore tumelo ya bona e reng. Ho etswe nthwena e bitswang research le ka batho bao batlang ba tlo hloka diphoofolo tseo. Mme e bang ho tholahala hore ke mefuta ya batho ba dumellang kae bao batlang ho tla reka diphoofolo tseo. E be ho latela tsela tsa bona tse ba di bonang di nepahetse bakeng sa hore phoofolo e ka hlajuwa. Ka batho ba bangata ba dumela hore phoofolo e seka utlwiswa bohloko pele e hlajuwa. E bang e le bona market. Ka tsela eo, phoofolo e tlameha e latelwe mokgwa oo bona ba tlabeng ba o kgethile hore ba kopa di hlajwe ka teng.

Ho dumella baahi hore batle ba tlo reka ka kotloloho polasing mona. E tla be e le tsela e bobebe haholo ebile e sa tlobang le ditjeho tse ngata. Ka ha ke tla be ke sa sebedise mafura le dipalangwang ho isa dijalo di-market. Mme le bona ba tla tla ba fumana dijalo ka ditheko tse tlase. Ka ha ho tla bo sena ditefello tsa dinthonyana tse kenelletseng, hape ka tsela e nngwe hona le bao ba sa tlo kgonang ho e tlisa ho tlo reka polasing. Ho tlo ba molemo haholo hore ke fumane sepalangwang se tlatla se sebediswa letsatsi le letsatsi ho isa dijalo tse shahlileng tse nang le bophelo tse hantle bakeng sa hore baahi ba di fumane ba di je.

Nna nka eletsa bo ramapolasi hore ba fumane tsela ya hore ba kgone ho buisana le sepolesa se haufi le bona.

Tjhe, ha ho app tsa temo tse nna ke di tsebang kapa tse kileng ka utlwela ka tsona. Empa mohopolong wa ka ke ye, ke lakatse e ka re ho kaba le app e e ka fang dihwai, tsebo ka tsa boemo ba lehodimo le sehla le dijalo tse loketseng sehla seo. Le haebe mohlomong ho tlo etsahala hore ebe sehla sa pula, di tsebe ka nako, ke tsebe ho itlhophisa ka nako. Le motjheso ha pula e sa tlo ba teng. Ho kgone ho etswa boitukisetso ka nako, haholoholo le ka nako e leng hore dijalo mohlomong di tlamehile di hole ka yona. E ba tataise hore beke le beke tlameile ebe sejalo sa hao se fihlela mona, ho etsahala tjena ka tsela eo, le dihwai tse qetang ho kena di tlo kgona ho sebetsa ka katleho e kgolo.

Tjhe, motswalle ke ile ka botsa rakgadi wa ka ka dipalesa tsena tsa sonneblom. Mme Rakgadi o nhlaloseditse hore palesa sonoblomo ke palesa e etsang mafura ana e ra rekang mabenkeleng. Ke palesa e bohlokwa haholo mme e molemo o moholo ka yona ho etswa dintho tse ngata. Wa itjalla yona le jareteng lapeng wa kgona ho itjalla yona e tla tla e o thusa ka dipetepete tsena tsa yona. Tse nyane e wa di omisa, mme ebe o ya di ja. Ke tsona hangata tse sebediswang hore re etsetswe mafura a ne ra rekang mabenkeleng A ne re abehang ka ona ka mehla motswalle.

Dumelang ka lebitso ke nna Diketso. Mme ke ne ke kopa ho botsa ka dikgetho tseo re nang le tsona ha re batla ho apply-ela tjhelete ya thuso. Ka ha lapeng re fumane mobu wa rona, e sa le ho jewa nakong ya kgale. Mme re lakatsa ho qala kgwebonyana ya dinku kapa ke re yona projeke ya dinku polasing mona. Jwale re haellwa ke matlole, ka hoo, ke ka kopa ho botsa hore re na le kgetho dife tse le ka re thusang ka tsona. Hore re sebedise mobu ona wa rona ho ntshetsa mpele bophelo le ho atiseng lefa lena la rona. Le re le sietsweng ke bo ntatamoholo ba rona.

Mokgwa o ko tsebang wa ho boloka poone e ntseng re o sebedisa le kasheno, poone ra e kga ebe re nka lejwe la rona la tshilwana, ra e sila, ebe phoofo ebe re beha e le jwalo for ho tlo e sebedisa nakong e latelang. Mokgwa o mong wa bobedi poone ra e kga, re kgothole, re e omise letsatsing, ebe ha se e omme, ra e nka re kenya mekotlaneng, ra e boloka, re tlatla re sebedisa re tlo a tlo pheha setampo ka yona. Mokgwa wa boraro, ra e kga poone, re tshela mafura ka pitseng, ra e kenya mollo ng. Re re braai-ye moo mafureng. E nka nako e telele, o tla nne o nenne o kgwathe, o je ha ntso tsamaya ha o kwa o lapile o ntso ya mokotlaneng o.

Ha se mohopolo o motle ho jala lehlaka la tswekere sebakeng sa Northern Cape. Ntho ya pele lehlaka lena la tswekere ke lehlaka le hlokang moo ho tjhesang. Tjhe, Northern Cape wa tjhesa lebeyele le hloke moo moya wa teng o leng mongobo. Moya wa Northern Cape ke moya o ommeng haholo ra e tseba eo. Hape o keke wa se jala hammoho le poone hobane ke lehlaka le batlang metsi. Mme le tlo tla le hula metsi ena methapong ya poone. Ebe poone ya hao ya nyema ha e sale poone e holang hantle. Hobane sona se ipatlela metsi. Ene sa kgona ho a hula fatshe. Sebaka sa Northern Cape ha se sebaka se hlohonolofaditsweng le ka metsi fatshe. Le pula ya teng ha se pula e kaalo ha o ka e bapisa le pula ya ka Natal, e leng hore lehlaka lena la moba le a e hloka.